Uloliwe yenye yeendlela ebaluleke kakhulu esetyenziswayo ekuhambiseni imithwalo ukusuka kwiidolophu ngeedolophu okanye kumaphondo ngamaphondo. Ibaluleke kakhulu ngoba ihamba kumzila wayo kuphela ingaphazanyiswa zezinye izithuthi, kodwa kungafuneka kuqinisekiswe okokuba iintambo zombane ziyasebenza kuzo zonke iindawo apho lomzila kaloliwe uhamba khona, ngoba ezininzi azisasetyenziswa namhlanje iziporo ngenxa yokuba oonqevu bazithathela ezi ntambo bayozithengisa ngendlela mnyama. Lulo ke ucelomngeni olukhoyo kwiinqwelo okanye kwizithuthi zeetreyini.

Iibhasi nanjengona izizithuthi ezinkulu kakhulu, kungakuhle okokubana ingawutshintshatshintshi umzila wayo, khona ukuze nabanye abasebenzisi beendlela bahlale bekhuselekile. Ingaluncedo kakhulu loo nto, kwakhona yaziwe okokubana ihamba ngexesha elithile iba sendaweni ethile, xa kujongwa ngexesha elithile isendaweni ethile. Ingantle kakhulu loo nto leyo futhi ingaluncedo nakwabanye abantu, bakwazi nokuthi bayisebenzise kuba besazi uba ihamba ngamaxesha. Futhi abantu banako ukuzinika ixesha, ibe bayayisebenzisa ngokuqhubelekayo.

Ndiyabulisa kwelo icala, mholo sisi. Ndilapha kuN two, ndisingise edolophini. Ndibona kukho itrakhi eqhubisa abantu kakubi, kwaye ihamba ngesantya esiphezulu. Bendicela nizame amagosa ezendlela ayikhangele okanye alandele, ajonge ukuba ngaba zonke izinto zihamba kakuhle na kulaa mqhubi. Kodwa indlela aqhuba ngayo ayithandeki futhi uvalela nabanye abantu apha endleleni, ubaqhubisa kakubi, ngoko ndiyacela ningenelele nisincede kungekonakali kakhulu.

Kule ndawo ndihlala kuyo ikhona i-museum engembali malunga nabahlali balapha kwesi sixeko sethu, nezinto kuquka nemifanekiso ekhoyo exhonyiweyo enikeza imbali etyebileyo, nabo bonke nabantu ababekade besilwela impumelelo, okanye babesilwa ngexesha lomzabalazo befuna inkululeko yabantu amnyama. Ngoko ke ngokuthi singene kweli ziko sawuphuma sifunde lukhulu, kwaye sinolwazi olungakumbi malunga nesi sixeko sethu.

Ingambi kakhulu ke into yokubana ndizibone ndikwisithuthi sikaUber endisibhataleleyo kodwa ndibe senkathazweni okanye engxakini yokubana umqhubi abe kuthi kanti wagqibela kudala udibana namanzi. Lungalude kakhulu olo hambo, kungaba ngathi andifiki apho ndiya khona. Ndiyayivula ke ifestile apha ecaleni kwam khona ukuze kungene umoya ukuzama ukuthomalalisa eli vumba lizawube lilapha kule mot, ndixakene nalo. Ingabuhlungu kakhulu ke loo nto leyo uba inothi indehlele, ngoba kaloku xa usebenzisa ezi nkonzo zifana nooUber sube unqwenela ukuhamba ngale ndlela ufuna ukuhamba ngayo uze ufike apho uya khona ungakhange ube udibana neengxaki ezikumila kunje.

Yingxaki ke ekukudala yabakhona le yokuba iiambulensi zisokole ukufikelela ebantwini abahlala ematyotyombeni. Okokuqala, amatyotyombe la awekho kwiiplani zikamaspala abantu baye bafike bazigxumekele nje. Loo nto leyo ke ngoku idala iingxaki xa sekufuneka kufike uncedo lokuqala, akubikho ndlela ziphumela phakathi okanye ziyowungena kuloo ndawo bafuna ukunceda okanye basebenze kuyo aboncedo lokuqala, noba ngamapolisa, noba yiambulensi noba yimoto zokucima umlilo. Isisombululo soku kukuba urhulumente bebambisene nomasipala bakhawuleze balungise iindawo zokuhlala zabantu, babakhele ezindaweni ezine adresi nezitalato ezifanelekileyo.